Eyam iphasiwedi yeWi-Fi ndiyayikhumbula andiyilibali kodwa xa xa kwenzekile uba ndiyilibale ndiyayiristatha ndiphinde ndikrieyithe enye entsha.

Ndiyayiqalela phantsi ndifake enye entsha ndicofe kwindawo etshoyo uba i-option yokuvula iWi-Fi yam funeka ube nephasiwedi.

Okokuqala, zizomtshintsha indlela yokucinga abone nezinto ekungamelanga azenze, afunde nezinye izinto ekungamelanga azenze. Yiyo le nto kukho i-restriction age ekufuneka uyifakile efowunini yomntana nala option yendawo yokuthi ngexesha elithile mayicime ifowuni. Yenzelwe ukuba ezinye izinto ezingekho rayithi angakwazi uba ne-access kuzo.

Ixesha elininzi asisakwazi ukuhlala sincokole silusapho soloko wonke umntu esegumbini lakhe lokulala okanye ethi ehleli nathi abe ejonge efowunini. Asinalo ixesha lokubhonda siyifemeli sisodwa ngoba i-social media seyithathe indawo yonke, iingqondo zabantu zikwi-social media ixesha elinintsi. Ngoku i-social media iyayiqhekeza ibhondi yekhaya.

Ungena kuWhatsApp, ungene ucofe kulaa machokoza amathathu aphezulu. Ekuqaleni, izawutsho ithi-new group. Ugqiba kwakho ucofe kuyo ungene phakathi kuyo ufake bonke abantu efuna ubafake ke kwi-group le ofuna ukuyenza.

Lutshintshe kakhulu, iinkampani zamaphepha zivalwa uninzi lwazo. Abantu abanintsi baphelelwa yimisebenzi ngenxa yaloo nto kodwa sesisebenza online. Iphinde futhi iluncedo ngoba yonke into ofuna uyazi usoloko u-updated because ziyahlala kwi-social media, uthayipha yonke into ofuna uyazi. Ngoku iyenze lula kakhulu, awudingi uba ube masiya eshophu uyothenga amaphepha ukuze wazi uba kwenzeka ntoni jikelele. Ucofa nje kwimfonomfono yakho ufumane zonke iindaba ofuna uzazi ngomhlaba jikelele.

Ndingayithengela ngoba ndiyayazi uba ndizoba ne-access ekuboneni yonke into ayijonga efowunini futhi ndizoba nee-restriction endizozenza nee-option ezi ezitshoyo uba xa ndifuna ukuyicima ifowuni mayicime ngobani ixesha. Futhi yonke into esefowunini yakhe uzoqala kum ndizoyazi yonke ngoba ndizoba ne-access efowunini yakhe, ndingamthengela.

Izawukwenza intlalo yethu ibe nzima kakhulu ngoba into ezinintsi sesizenza ezifowunini zethu. Sesiaplaya ezifowunini, sesibhenka ngeefowuni, sesithanga iigrosa ngeefowuni, yonke into siyenza ngeefowuni. Izawukwenza kube nzima kakhulu sibuyele kundalashe nto esingasakwazi ukubuyela kuyo kweli xesha langoku siphila kulo.

Ewe, ndakhe ndangena, kwathiwa iphasiwedi yabo ayisebenzi or iWi-Fi yabo i-down ndabe ndifuna ukusenda i-imeyili ngokukhulu ukungxama ngoba ndandilibele, ndafumana I-phone call ndisendleleni eya kuloo restaurant. Ndaphatheka kakubi kakhulu ngoba ndaba ne-delay kwicala lam ngenxa yeWi-Fi yabo eyayii-down. Zange ndiphatheke kakuhle.

Ndingaqale ndifake i-tracker yokuthi abantu abasondelene nawe okanye abazalana nawe bakwazi indawo okuyo, ndifake i-panic button xa usengxakini uvele ucofe kungafuneki uba ufakana nphasiwedi. Enye ndingayenza uba ifowuni yakho ithe yathathwa zizikrelemnqa ivele icime automatically isense isandla esisesi sakho okanye ubuso bakho.

Ndingamcebisa ndithi funeke azinikele, azinike ixesha asoloko e-online maxesha onke futhi azifune into ezoba ngeyakhe angafuni ufaniselana nabanye abanye abasekhona ii-content creators aze nento yakhe entsha eyeyakhe ezothandeka ezo reprizenta yena yedwa engazuyelelana nekabani.

Into yokuqala endingayenza, ndingalandela ii-content creators ndizifune uba mazenze i-awareness uninzi lwabo zenze i-awareness le-cyberbullying. Nantso into izonceda especially aba banee-followes ezininzi naba basakhasayo beseza senze i-awareness yamihla ngemihla nge-cyberbullying and futhi siyinfome namapolisa ukuba angenelele kubekho nesigwebo saloo saloo results ezawube yenzekile.